Maitele ane adzela u itiwa musi hu tshi fariwa vhuṱambo, ndi maitele a nonga u vhidza zwikona na zwigombela. Hu thomiwa nga u vuwiwa nga matsheloni tsheloni ha phasiwa ha vhudzwa vhadzimu uri ṋamusi hu ḓovha na vhuṱambo, u bva hafho ha tevhedzwa maitele one one ha fhedzwa tshikona ha vhidzwa na tshigombela na mashaka oṱhe uri avhe a hone kha vhuṱambo uho.

Ee zwiḽiwa zwine nda zwi vhona uri ndi zwi fast food dza venḓa zwine a zwi bika huna tshifhinga tshenetsho. Ndi zwiḽiwa zwi nonga delele, zwiḽiwa zwi nonga dzi dzie, zwi nonga madzhulu, dzi nṱhwa dzedzi ndi zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwine wa zwi bika a zwi lengi a zwi tshinyi watshi u to ḽa hu sathu fhela na tshifhinga tshi no fhedza mbilu, ndi zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwine zwi ṱavhanya nga maanḓa.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou ḽora u vha na mbingano lwa tshifhinga, hezwi zwithu zwi dovholola tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa zwine zwa amba uri hoyu muthu ane nda vha ndi kho muḽora ndi na lutamo nou dzula nae na u fhaṱa mbingano naye. Mbingano ya hone ndi mbingano ya i ya maṱhakheni nga maanḓa i ya vhuḓi ho takaliwa hu muḓini hu na vhana hu na tshiṅwe na tshiṅwe.

Ee nṋe uya nga nṋe ndi vhona uri a zwo ngo fanela ende a zwo ngo tea, ṅwana a fhiwe madzina manzhi manzhi ane a ḓo balelwa no a vhidza musi a vhathu ni kana a tshikoloni. Madzina a ṅwana khavhe mavhili tshivenḓa na English kana tshivenḓa fhedzi zwoḓo u ṋea ṅwana madzina manzhi manzhi mararu hai a zwo ngo tea, ende a zwo ngo dzula asi zwavhuḓi.

Nṋe ndi vhona uri vhathu kha vha wane thoma vha wane thendelo ubva kha misanda yavho, thendelo ubva kha masipala nahone muthu muṅwe na muṅwe avha uri una bambiri dzau imisa murundu. Na zwa uri vhathu vhane vha imisa mirundu asi muthu muṅwe na muṅwe nga u fanela a muthu ane o pfhumbudziwa a dovha hafhu avha na tshenzhemo tsha u imisa murundu, khathihi no vha na na mabammbiri na thendelo i bva kho kha misanda na kha masipala a kana muvhusoni.

Nṋe ndi takalela zwiḽiwa zwa sialala zwi nonga madelele, madzhulu, ṋemeṋeme khathihi na zwithu zwi nonga delele, ndi vhona uri ndi zwiḽiwani zwine zwia ṱavhanya zwia ḓifha zwi dovha hafhu zwa vha na fushi isa vhalei, fushi nnzhi nnzhi. Ndi vhona uri ndi zwone zwiḽiwa zwine vhathu vha nga tea uri vha zwi takaleli nga siani ḽa zwa fushi na na zwa uri utshi zwi bika zwi ṱavhanya nga mannḓa u vhibva.

Ee nṋe ndi nga to muvhudza uri nga tshivenḓa a zwi itiwi ende zwi a ila, ndi nga to muṋeya vho tsivhudza uri a songo vhuya a zwi tama a songo vhuya a zwi lingedza muthu u zwiambara ono vha muhulwane zwa u sia muvhili nnḓa tshivenḓa tshi hana a zwi mutendeli.

Ee nyimelo heyi nṋe ndi nga tori ndi nga to ya mapholisani, nda mu tevhela nda ya nda mu dzhia hutshe matsheloni hutshe early, ngauri ndi vha ndi si na tshelede ende ndi vha ndi songo u mulugisela tshithu na tshithu na tshithihi. Zwine zwa amba uri uḓo toya tshifhinga tshi tshi swika nahone o ita ndugiselo dzoṱhe dzo khwaṱhaho uri aye murunduni zwine zwa amba uri u to mutevhela raya ra mudzhia na tshipholisa a vhuya hayani u ḓo ya tshifhinga tshi tshi swika nahone ro ita ndungiselo dzoṱhe dzo khwaṱhaho

Nṋe ndi vhona uri a ku a ku ṱalusi nḓila ine aḓi fara ngayo ngori ovha mufumakadzi a zwi ambi u tshimbila wo sia muvhili nnḓa. A zwi ambi u soko ḓi ambarela zwiambaro zwa vhanna kana u funa ambara zwiambaro zwine zwa u ṱhonifhisa zwine zwa sumbedzisa uri hoyu muthu ndi mufumakadzi, mufumakadzi wa vhukuma mufumakadzi wa muḓini o lugelaho husi mufumakadzi ane a sa kho kanyela zwiambaro zwi sia muvhili nnḓa zwiṅwe a zwi mu iti uri avhe a pfhe ndi mufumakadzi wa muḓini.

Ee nṋe dovhi ndi ḽi bika nga nḓila ya vhuḓi ya tshivenḓa nga tshidudu, nda ka muroho wanga nda koḓela nda panga tshivhasoni. Muroho hoyo awu a nyagi na mapfura muroho une wono uṋe u na mapfura awo, wau koḓele zwavhuḓi kana nga nḓuhu ku tou ṋanga uri u khou nyanga u u koḓela kana nga tsuma kana nga ṋie, u to ṋanga uri dovhi ḽau u kho nyaga uri ḽivhe nga nḓila ḓe wa panga na dzi khavhelo dzau u vha muroho wavhuḓi nga mannḓa.

Ehe ṋne ndi ḓivha zwikolo zwo vhalaho nyana, u nga ri zwi no swika zwiraru kha vhupo hanga ha mahayani zwine zwi mulayoni, nahone ṅwaha na ṅwaha a huna u lozwea ha matshilo a vhana, ahuna hu vha na dzi khuvhabvi zwine zwa amba uri vhana vhaṱhogomeli vhana vhulondoti nahone vha mulayoni. Zwiṅwe ndi zwauri hu na dzi bammbiri dza hone, na zwa uri musanda vho zwi tendela ngori vha a ḓivha uri zwi mulayoni, ende ahuna ṅwana na muthihi ane ono lozwea vhutshilo hawe ende vha ṱhogomela vhana nga nḓila ine ya vha uri ndi yavhuḓi.

Ee kanzhi kanzhi hu vha hu khou pfhi muthu aḓe o a ambara zwo nonga miṋwenda, masheḓo khathihi na tsindi are a wa muthu wa munna. Zwine zwa amba uri vhuṱamboni ha tshi zwino zwino vhathu vha ṱuwa vho ambara miṅwenda vhafumakadzi wa nṱha ṋawa fhasi kana mukhasi kana gwana wa mutukana aḓi ṱoḓiwa o ḓi ambara hemmbe yawe ya sialala kana ya ṅwenda.

Ee nḓila yo bika tshidzimba hu na nḓila dzo fhambananaho zwi to bva khori muthu ene muṋe u khou takalela nḓila ifhio, hu na nḓila yo bika tshidzimba ngo to dzhia wa tshi panga panini, mavhele wa panga na nnḓu dzau, dziṅwe nnḓu wa thoma wa dzi siḓa nga mutoli, wa shela sa nḓila ya u koḓela wa shela muṋo wa shela na mapfura ndi iṅwe nḓila ine ya leluwa nahone ya ṱavhanya ya u bika tshidzimba heyo.

Ee nḓila dzo bika mashonzha ndi dzi ṱavhanyaho nahone dzo leluwa. Ndi u dzhia mashonzha wa a lovhe ya u itela uri a ṋauwe nahone avhe a vhe u wa bike zwo leluwa a ṱavhanya u vhibva wa a lovhea maḓini ofhisa u bva hafho ono ita wa panga panini wa shela muṋo wa shela mapfura na maṱamaṱisi na nyala arali i hone wa tambela, ubva hafho wa ḓi tibula u tshi tsheka kana u tshi zwi rithelela nga nḓila ine vha uri ndi ya vhuḓi u bva hafho zwi a vhibva wa kona uzwi fula.

Zwitshiḓa kha zwiambaro zwa sialala zwa vhanna na zwa vhafumakadzi zwo zwo ri fhambanyi nyana, ngori roṱhe ri ambara ṅwenda, munna u ambara hemmbe ya ṅwenda mufumakadzi a ambara ṅwenda wa nṱha nawa fhasi kana a ambara gwana kana ambara mukhasi ngo ralo ngo ralo. Zwine zwa amba uri hu na phambano wa munna u wa ambara tsindi kana wa mufumakadzi ngeno a tshi ambara sheḓo, a dovha a ambara gwana arali ḽihone. Zwine zwi amba uri zwi na phambano ende zwi a ri ṱalusa uri hoyu muthu wa tshinnani oyo ndi ya tshifumakadzini.

Hafha kha lushaka lwa Vhavenḓa riṋe masingo ri to ita khosi u to dzula fhasi ha nangiwa khosi nga ma khotsimunene na vho makhadzi uri ndi nnyi ane a ḓo vha murangaphanḓa wa lushaka. A ri to khetha ri to mu nanga uri hoyo o tea u na pfanelo dzoṱhe dzine dza mu tendela uri avhe murangaphanḓa.

Ee zwiambaro zwo no shumiswaho zwi kho thoma uvha fesheni na kha vhupo ha vho riṋe ngauri zwi ambaro he zwiḽa zwa kale zwo tovha zwa vhuiswa nga mushonga nga nḓila ya uri zwo khwinifhadziwa zwi a kona u vha a kona u shumiswa vhona na nga vhaṅwe vha .

Nṋe ndi vhona uri zwi a itea uri zwi ṱanganisiwe kana vha vhusi vha tea uri vha ḓowele maitele a tshi zwino zwino, ngori avha ono u khwinifhadza na matshilo a vhathu a ita uri vhathu vha ṱavhanye vha fare nḓivho, vhathu vha vhe na na nḓivho ya zwine vha kho ita ndi vhona uri vha tea uri vha a khwinifhadze vha dzhene kha maitele a musalauno ane vha ḓo guda vhu kutshilele kwa tshi zwino zwino.

Ee hu na zwishumiswa zwine zwi a tea uri zwi vhe hone hu tshi lugiswa zwiḽiwa zwa sialala zwishumiswa zwi no nga funa u vha na maḓi o khetheaho, no vha na maḓi funa uvha na muṋo wa ndi ḓo ri funa u wana zwishumiswa zwine a ḓo vha uri hezwi zwi shumiswa nga nnyi na nnyi musi hu tshi lugiswa zwiḽiwa zwa sialala u fono tshinwe tshifhinga wa sheliwa na na miora uri musi hu tshi khou itiwa zwino nga delele tshikho uri ndi ma itele ane o khethea a shumisiwa nga nnyi na nnyi.

Vhundeme ha mvelelo kana ya kumalele kwa sialala ndi ndi ya uri, nga tshifhinga tsha murahu muthu a tshi ri o maliwa a vha o tshoṱhe zwi khou amba uri a tsha vhuya. Musalauno muthu a malwa ṋamusi matshelo u khou vhuya nga maitele a tshikhuwa zwone zwine zwa amba uri zwo khakhea vhathu kha vha tevhedza maitele a kale a kumalele kwa kale ko khetheaho kha sialala kune kwa ita uri mbingano i dzule lwa tshifhinga tshilapfhu kana wa tshoṱhe. Musalauno mbingano ya zwino i i fhelela muyani a i tsha vhuya ya dzhia na maḓuvha, zwine zwa amba uri vhathu vha tevhedze mbingano i ḽa ya kale ya u rumela vho malume, vho makhadzi, u isa mulandu wa u tshinyadzo maitele oṱhe a mvelele ya tshive.

U kovhekana ha zwiḽiwa zwi sumbedza vhuthihi ha tshitshavha na zwori wa fara na hani nahone ri khoisa ri khou isa hani phanḓa. Zwine zwi amba uri u kovhekana ha zwiḽiwa zwi ita uri ri kone u guda u ḽa zwiḽiwa nga u fana na zwa uri ri ḓidzima ri ri vhathu vha thihi, zwine zwa amba uri ṱhonifho vhuthihi tshi tshavhani ita uri vhathu vha tshile zwavhuḓi na zwa uri vhathu vha thusa nṋe u ya phanḓa.

Muthu ane a tea uri a nzele u vha a hanefho ndi makhadzi hu funo vha ene a ne a rangaphanda tshigwada tshenetsho a dovha futhi a vha a ne a ṱanganya, makhadzi ndi ene ane a vha thiko ya tshiṅwe na tshiṅwe muṱani.

Nṋe ndi vhona uri zwiḽiwa zwine nda zwi funesa zwa sialala zwi katela tshidzimba, zwi katela delele, kathi na bovhola, zwiṅwe zwiḽiwa zwi zwine zwi kha ḓivha zwo vhulungea zwa vhufa ri kha ḓi zwi bika ri kha ḓi zwi funa nga maanḓa ri zwi na fushi khulwane nga maanḓa kha riṋe lushaka lwa vha.

Nga nḓila ine ṅwenda wa zwino wo no khwinifhadziwa nga mannḓa ho ṱanganyiswa na musalanuno wa zwino ho no vha ṅwenda une u wa tamisa nga maanḓa ṅwenda wa Vhavenḓa hono naka ho no ṱanganyisiwa na maitele a zwi no sia ṅwenda washu wo no naka na hembe dza hone na marukhu a hone ono ono nakiswa zwavhuḓi nga maanḓa na zwa musalauno.

Zwa zwino muvhala une wa kho to ḓivhea nga maanḓa ndi mivhala i katela muvhala mutswuku, muvhala wa ṱaḓa, na muvhala a lutombo. Ndi yone ine ya kho ita uri huvhe na u ḓivhea kana u vha na mvelele siani ḽa zwiambaro siani ḽa fesheni.

Zwi ambaro zwa vha fumakadzi shuma nga nḓila i tevhelaho, ndi wo ambara miṅwenda wo ambara magwana, zwi ṱalusa uri oyo muthu ndi muthu wa mbeu vhuḓe nahone u kha vhuimo ḓe ari a mufumakadzi u ḓo ambara mukhasi a a mufumakadzi a ṅwana u ḓo ambara gwana fhasi.

Zwiḽiwa zwa thoma zwe nda thoma u zwi lugisela zwa sialala ndi zwiḽiwa zwi khaḓi zwingaho u bika bovhola, u bika delele. Zwone zwine nda zwi guda uri zwi bikisiwa hani ndi zwiḽiwa zwithu zwa kale zwa sialala zwine zwavha na pfhushi yoṱhe yo fhelelaho.

Zwiḽiwa zwo zwiḽiwa zwa ḓowelea zwine zwi funa uri ri zwi wane minyanyani ndi zwiḽiwa zwi no nga madzhulu dzi nemeneme na ma bovhola, zwine zwi funa uri tshiya kha mini kha zwimima kana kha minyanya ri wane zwi hoṋe zwine zwo ḓowelea zwine vhathu vha nga kona u ḓi u ḓi mvumvusa ngazwo kana u dzhia vha ḽa zwone. Hone zwine nda zwi funesa nga maanḓa ndi funesa nga maanḓa madzhulu ndi funesa nga maanḓa delele, delele ndi ḽone ndi ḽi funesa nga maanḓa.

Tshifhinga zwa minyanya zwiambaro zwine zwa ambariwa mahayani nga tshifhinga tsha minyanya ndi zwiambaro zwine zwa vhori kanzhi kanzhi, u ambara zwiambaro zwa sialala zwiambaro zwenezwi zwine vhathu vha kona u zwivhona uri ndi ḓuvha ḽa munyanya vhathu vha ambara zwiambaro zwi no fana zwa minyanya zwa sialala.

Vhaswa vha musala uno avha tsha to ambara zwiambaro zwine zwa ita uri vha sale vha tshi kho ṱhonifhea kana vha tshi khou vhonala sa vhathu vhathuni ngauri zwiambaro zwa hone zwi sia muvhili nnḓa zwine zwa amba uri a zwi tsha to vha ṱhonifhisa nga vhaṅwe.

Vhanna vha tea u ambara vhurukhu vha tea u ambara hemmbe ya sialala musi vha tshi khou ya vhuṱamboni vhanna vha if a arali vha mahayani vha funa u ambara vhurukhu vhulapfhu uri vha ambare ma tshikipa tshilapfu musi vha mahayani.

Tshitaela tsha zwiambaro zwa musalauno na zwiambaro zwa musalauḽa ndi vhona uri vhafumakadzi vha tshi dzhiele nṱha ngori tsho no shanduka nga nḓila ine uri asi avhuḓi. Tshi dovha tsha sia vha tshi khou ambara vha siya mivhili nnḓa zwa vhea mivhili yavho kha unga kavhiwa kana unga lwala malwadze a no nga a ḓuvha kana dzi khentsa dzine.

Nṋe ndi vhona uri vha tea u dzhiwa nga mashaka a tsini zwine vha nga vha vhabebi kana vho makhulu vha vha na vhenevho kana vho mmane kana makhadzi kana malume ndi vhone vhane vha tea uri vha savhe na vhana havho.

Ndi maitele a uri u tea u ambara zwiambaro zwitswu u swika a tshi fhedza u lilela munna wawe a dovha futhi a dzula nḓuni lwa miṅwedzi yo vhalaho a sa vhoniwi nga muthu.

Ndi vhona uri anga tikedzwa nga mashaka vha dzula vha tshi mu khuthadza vhatshi muvhudza zwiḽa na zwiḽa ngaha uri anga ḓi imisa hani musi mukalaha wawe asi kana munna wawe a si tsheho shangoni. Ndi vhona uri zwi nga ita uri a pfhe o khuthadzea a si tsha humbulesa.

Musi mufumakadzi o lovhelwa nga tshivenḓa utea uri a dzule nḓuni lwa miṅwedzi a sa vhoniwi nga muthu, nahone u tea uri avhe muthu ane u a ṱhonifhiwa uya fhiwa thikhedzo yoṱhe nga mashaka nahone u itela uri a fhiwe na ṱhuṱhuwedzo ya u nga kona u ḓi imisa musi ṱhoho ya muḓi isi tsheho.

Nṋe ndi vhona uri u tea u ri khamusi a fhedze miṅwedzi ya rathi kana ya sumbe musi asathu pfhukela kha vhuṅwe vhushaka kana u funana na muṅwe munna.

Nṋe ndi vhona uri u tea u ambara nga nḓila i ṱhonifheaho ya u to ambara zwiambaro zwitswu fhedzi ubva nṱha u swika fhasi nahone o tibiwa tshifhaṱuwo hetshi a sa koni u vhoniwa nga nnyi na nnyi.

Ndi vhona uri vhurereli hovhu ha tshikriste ndi hone hune ha ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓi konane nahone hu songo vha na u balangana ha dzitshakatshaka vhathu vhavhe ṅanda nthihi vha farane nahone vha vhe vhathu vhane vhatikedzana sa nga misi nanga maḓuvha.

Nṋe ndi vhona uri mishumo ine yanga itiwa miṱani nga vhana ndi ya uri vha tea uri vha vhone uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi ngonani khamusi hu khou sala muṱani hu na vhudziki vha sa lwi vha tshi tikedza lune na hoyo ane a ḓivha zwa uri o sala.

Ee muṱani huna mushumo une yo tea uri itiwe nga mufumakadzi fhedzi mishumo i nonga u ṱhogomela vhana, u vhona uri hayani ho bikiwa vhana vha kho ṱhogomelwa nga nḓila ine yavha uri ndi ya vhuḓi u itiwa nga mufumakadzi ngori.

Mushumo wa khotsi muṱani ndi vhona uri muṱani huna ṱhoho ya muḓi muṱani hu khou ḽiwa, muṱani hu na mulalo nahone muthu muṅwe na muṅwe are muṱani hanefho u ṱhogomeliwa nga nḓila ine ya vha uri ndi ya vhuḓi, nnḓu u na vhulalo u na zwiḽiwa zwa uḽa, una zwiambaro.

Mushumo wa mme muṱani ndi u vhona uri muṱani hu na mulalo nahone muthu muṅwe na muṅwe u khou fariwa zwavhuḓi vhana vha vha khou eḓela vho ḽa nahone vhana vha na vhutshilo. Hu tea u dovha uri ndi mushumo u ṱhogomela muṱa muṅwe na muṅwe hanefho ndi mushumo wa.

Nṋe ro hula ri tenda khazwa uri musi mufumakadzi o lovhelwa u teya u fhedza ṅwaha a sa thu pfhukela kha vhuṅwe vhushaka. Nahone na zwino uri zwi khaḓi tevhedziwa ndi one maitele hanea na zwino a kha ḓi tevhedziwa a sialala ane na nṋe ndi a tendelana nazwo.